Awa awunamala liqiniso.

Ngombana ufunjathwako olipopotwana unezinto ezincani, nokwenzeka kwayo kuhlukile kunofunjathwako wesimanje, nokwenziwa kwamabhetriya akufani.

Umuntu okudosela umtato ngeenomboro ezifihlakeleko ungamkhandela ngokuzibhloga iinomboro lezo nofana uzivale.

Nami ngilalela wona wekhethwapha ngombana utjhidelene khulu nami.

Awa awunamala i-data kafunjathwako iphela msinya khulu kuneye-router

Awa, nami angikghoni ukuhlala ngingaberegisi umaliledinini ilanga loke, ngiphatha umaliledininami esandleni ngitjho noma unephesente yinye.

Nakukhulunywa ngeenkundla zokuthintana kukhulunywa ngezinto ezenzeka ku-inthanethi ezivumela abayiberegisako ukwenza nokwabelana bebathintane nokwenzekako bebathole nomniningwane nofana nemininingwana yezinto ezenzeka ephasini jikelele.

Indlela umuntu angabulunga ngayo i-data ukuze lingapheli msinya. Umuntu angaberegise i-data bulungo kufunjathwako elaziwa nge-data saver, unganciphisa nofana wehlise ukusebenzisa i-data nalapha kunganasidingo khona. Ungasebenzisa i-Wi-Fi kunokusebenzisa i-data ungaberegisa ama-App adla i-data elincani, ungazibekela wena bona ufuna kusebenze i-data elingangani elangeni ladlulela lizakuvaleka.

Ungazikhandela ngokuzivala iinomboro lezo kufunjathwako wakho, ukuzivala ngikhuluma ngokuthi uzibhloge.

I-Wi-Fi iqakathekile ebantwini nemakhaya ngombana inikeza ukuthembeka, ukuthembeka kiyo begodu itholakala noma kunini ufunyana ukuzithabisa nokukhiqiza begodu iphephile kanti irhelebha

Umraro kungaba yi-network.

I-Wi-Fi ingathuthukisa umnotho beyikhuphule nofana ithuthukise ifundo nezepilo, isize kwezokuphepha emphakathini beyenze nebumbano nofana kube nokuzwana emphakathini.

Ukungezelelwa kwebhetriya kuyahluka kuya ngokuthi umuntu uwUberegisa njani ufunjathwako wakhe nokobana ibhetriya liyiphelela nofana ufunjathwako uthwala ibhetriya elingangani kunye nokuvuselelwa kwebhetriya qobe langa. Umuntu oberegisa umaliledinini nofana ufunjathwako wakhe khulu ngokudlala imidlalo, ngokubukela amavidiyo kunye neenkundla zokuthintana angalivuselela kabili nofana kathathu ngelanga ibhetriya lakhe.

Awa, angilaleli iingoma ku-YouTube ye-ke ayingiliyi.

Idatha kufanele libize inani eliphasi kunelabantu abakhulu nofana abantu ababeregako, nange abantu abakhulu balithenga ngamaranda amatjhumi amabili, abafundi nofana abantwana besikolo bangalithenga ngamaranda alitjhumi nahlanu.

Iye kuyasiza ukulandela imilayo esephetjhaneni olifumana nomaliledini

I-data lingabiza imali ephasi nofana ephezulu khulu, ngombana kuya ngomuntu olithengako nofana kuya ngesimo somuntu olithengako nangendlela umuntu olithengako alibona ngayo.

Awa ayikghoni ukusebenza igezi nayingekho ngombana ayikghoni ukudlulisa i-signal nofana ayibambi.

Qiniso.

Umaliledinini usiza abafundi ngokubenzela izinto zibe lula naziza emisebenzini yabo yesikolo qishe yoke into seyiyatholakala ku-inthanethi, abafundi baba nelwazi elizeleko eentweni

Iye kuyathuwelela ukurhatjha iindaba ezimamala eenkundleni zokuthintana, ngombana akusiyo yoke into eliqiniso evezwa ku-internet.

Umaliledinini omunye nomunye ufuna i-akhawundi ngaphambi kokuwUberegisa yeke umzali kufuze atlolise imininingwana yakhe nakatlolisa

Umaliledinini omunye nomunye ufuna i-akhawundi ngaphambi kokuwUberegisa yeke njengomzali kufuze utlolise imininingwane yakho nawutlolisela umntwana i-Google Account, utjho bona uyivulela umntwana ongaphasi kweminyaka elitjhumi nobunane, begodu lapho nawuvula i-Google Account uyakhetha izinto ofuna ukuvezelwa zona nofana izinto ofuna ukuzihlola. Ku-akhawundi leyo bewuyihlanganise neyakho ukwenzela bona ukwazi ukuragelela bona umntwana lo ubukela izinto ezilumelako nofana awa.

Ngebeendaba zemidlalo.

I-data liqakathekile ebantwini ngombana bakwazi ukungena ku-inthanethi bafunyana ilwazi neendaba ezingale ngaphetjheya kwamalwandle kunye nobujamo bezulu. Kuba lula bona bakwazi ukuthumela imali nofana bakwazi ukufaka imali ngomaliledinini, bebathenge nezinto ku-inthanethi njengokudla nokhunye abakutlhogako, bebakwazi ukuthintana namanye amalunga wabo womndeni akude baberegisa iinkundla zokuthintana.

Iinkolo zingayisebenzisa njani itheknoloji ukuthintana ukuthintana nokufundisa abafundi? Iinkolo zinganikeza abafundi ithuba lokusebenzisa imitjhininqondo bebabanikele nama-tablet abazokwazi nofana abazowaberegisa ukufunda noma basemakhaya.

Amalimi wesintu angafakwa ku-inthanethi nofana ku-Google, lokha umuntu nakafuna ukusetjha into ethileko angasetjha ngalo ilimi lesintu alaziko kungabi kukuthi kUberega isiNgisi kwaphela.

I-Wi-Fi yamahala yi-Wi-Fi engekho ekhenu nofana

I-media ye-digital yi-media le ethumela nofana efaka iindaba ku-inthanethi, bese kuthi i-media egadangisiweko kuba ziindaba ezitlolwa phasi nofana eziphrintiwako.

Iinkundla zokuthintana zibasiza ngendlela ezahlukahlukeneko abantu, abanye bakghona ukuthintana nabangani, imindeni kunye neenthandwa zabo. Kanti abanye bathola ithuba lokuziveza bebathuthukise imisebenzi yabo ukuthola amathuba. Abanye babelana imininingwane, imicabango kunye namaqhinga wabo. Abanye baziberegisela ukwazi ngokwenzekako emhlabeni jikelele. Iinkundla zokuthintana zinikelana ifundo beziveza nezinto ezinengi zokuzithabisa.

Amaphephandaba abika iindaba ngemva kwesikhathi kodwana kusese mthombo othembekileko weendaba, iye liqiniso lokho.

Imihlobo emibili yedatha, sinedatha lomaliledinini kunye nedatha le-Wi-Fi.

Umaliledinini mtjhini ophathekako.

Ikusasa labomabonwakude nakunje alithembisi ngombana ilutjha sele liberegisa abofunjathwako ukubukela iindaba nezemidlalo.

Ngombana kuyaziwa bona inengi liberegisa i-TikTok, yeke umvumo wesikhethu ngobunengi utholakala ku-TikTok bancani abantu ababeregisa i-YouTube.

Iye, likhona engilaziko elithandwa nangaphetjheya.

Umlingisi oyikutani efilimini ubonakala nokuqalana nemiraro eminengi, kodwana uphetha ngokuyirarulula yoke.

Ngombana ababukeli bagcina sele babanemizwa nofana bafaka imizwa yabo endimeni abayilingisako. Kanti-ke abanye abakwazi ukuhlukanisa bona abantu laba into abayilingisako yinto etlolwe phasi abakazenzeli yona.

Iye ngiyavumelana nerhubhululo leli, ngombana vele iinlelesi zilingisa izinto ezenzeka emafilimini, begodu kungabapha nemiqondo ehlukahlukeneko.

Iye ngicabanga bona, lokho kudima abantu abangakghoni ukubhadela i-inthanethi ithuba lokuwabukela amafilimu, adlala ku-inthanethi kwaphela, nofana abukelwa ku -inthanethi kwaphela.

Mina ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi, ngombana ngikghona ukuwabukela noma kunini, begodu kudlala amafilimu amanengi nanomnqopho ohlukahlukeneko qobe lilanga.

Indlela engabiziko yokubukela amafilimu, yindlela ayokubukela amafilimu kumabonakude.

Ifilimi engeze ngalilibala, ngileli elibizwa nge-Itsotsi, ngombana lisifundisa okunengi khulu, begodu libuhlungu lizwisa ubuhlungu.

Mina amafilimi ngiwathandela ukukhambisa isikhathi, begodu ngiwathandela nokufunyana nofana nokuthola ilwazi kiwo.

Mina ngithanda amafilimu apholileko, akhuluma ngezethando.

Iye asabukelwa nanje, ngombana akusiwo woke umuntu okghonako, ukubhadalela ukuwabukela ku-inthanethi.

Mdlalo webholo erarhwako.

Imidlalo zithandwa kangaka ngombana, zihlanganisa imindeni nabangani. Ababukeli bagcina sebathanda abadlali khulu, kunye nesiqhema sabo, begodu baphinde bazizwe banokuthula.

Awa, angicabangi ukuthi lokho kungenza abantu bagcine bangasayi eenkundleni, ngombana bakhona abantu abathanda ukuyokubukela imidlalo eenkundleni.

Mina ngithanda ukuwubukela kumabonakude ngombana, ngeze ngatjho bona ngiyayithanda imidlalo, kodwana ngiyayibukela ngombana, abantu engihlala nabo nkhaya bayawubukela.

Mina ilwazi lezemidlalo ngikhetha ukulifumana ku-inthanethi.

Into engabuyisela abalandeli nabathandi bemidlalo ematatawini, kukobana kufuze bayiqede indaba yokubukela imidlalo ku-inthanethi.

Awa, angeze ikuqedele idatha, njengombana idlala isikhathi eside kangaka.

Abalandeli abanengi, bathanda ukuvuma lokha nababukele imidlalo. Ye-ke nababukele ku-inthanethi akubilula bona bavume, begodu akubi lula bona bakhuzele abadlali ababathandako. Ye-ke kungaba ngiso isizathu lesi, sokubenza bona bakghabhudlheke.

Iinkampani zokubheja zenza imali enengi khulu ku-inthanethi, lokha nakudlala imidlalo emikhulu, ngombana bayazi bona abalandeli bemidlalo leyo nofana abantu ababhejako, bazokubheja, begodu bazokuthenga iimvowutjha babheje.

Iye, ngicabanga bona amalimi anikelwa amalungelo afanako kumabonakude weSewula Afrika.

Awa, mina angikwenzi, angisuye umlandeli webholo erarhwako.

Ukutlola ngesiNgisi kwenza kubelula bona, nabantu abangasaziko nofana nabantu abangalaziko ilimi lesintu, bakghone ukuzwisisa bona ifilimu le, ikhuluma ngani, begodu kuthiwani.

Iye ngivumelana nosopolotiki nakathi imidlalo iyasibumbanisa isitjhaba, iyasibumbanisa ngombana nakudlala imidlalo leyo, esikhathini esinengi uthola abantu bahlangene, babumbane kuvunywa kumnandi, kukwakwazelwa.

Ilwazi balithola eendaweni ezilandelako, Official sports leagues and organizations, Sports broadcasting networks, News agencies and wire services, Sports journalists and reporters, Data providers and Statistics services.

UThembi kufanele abe nekghono lelwazi lezemidlalo yoke.

Iye, kungakghonakala.

Ingoma yesiko lekhethu, yingoma ethi ''Kosi sikelela i-Afrika'' yingoma evunywa lokha isitjhaba sekhethu nasizokudlala, nofana ivunywa lokha nabaqeda ukungena ngetatawini balungiselela ukuthoma umdlalo.

Ukufakwa kwamalimi wesintu kudijithali kuyokusiza khulu, ngombana akusiwo woke umuntu ozwisisa ilimu lesiyeni. Ye-ke ukuwafaka woke amalimi wesintu la, kuzokukhuphula nabantu ababeregisa idijithali, inani labantu lizokukhuphuka ababeregisa idijithali.

Idatha libiza imali ephasi ngombana kunephaliswano hlangana neenkhamphani zama-network iinkhamphanezi zikhupha ama-promotion kunye namadatha ahlukahlukeneko.

Idatha liqakathekile ebantwini ngombana esikhathini esinengi basebenzisa lona ukukhuluma nabantu eenkundleni zokuthintana, bakghona nangokukhuluma ngama-email, bathola ilwazi ku-internet ngeendaba ezikhamba phambili begodu bazithola zisatjhisa bhe, abanye bafunda ngalo, abanye baberega ngalo kanti abanye balisebenzisela ukuzithabisa njengokubukela ama-movie namafilimu.

Amavidiyo ngiwo aqeda idatha khulu ngombana aneenthombe begodu athatha isikhathi nakadlalako kunokuthumela umlayezo.

Umuntu angasebenzisa i-Wi-Fi ukonga idatha. Umuntu angabukela amavidiyo bangadosi idatha elinengi, umuntu angehlisa isikhathi sokubukela amavidiyo, umuntu angasebenzisa ama-app asebenzise i-data elincani begodu angasebenzisa nofana avule i-data saving mode.

Lokha umuntu nakathola bona uphelelwe lidatha, umuntu uyahlangahlangana ihloko iyajama akasakghoni ukungena eenkundleni zokuthintana nofana akasakghoni ukubukela amavidiyo akasakghoni ukubukela amafilimu nama-movie ngombana usuke angasana datha begodu akasakghoni nokuthola iindaba ezenzeka umhlaba woke jikelele.

Abantu balithenga ngeendlela ezahlukahlukeneko idatha, abanye balithenga ngebhanga, abanye balithenga ngokufaka i-airtime kumaliledinini, kanti abanye balithenga ngokubhadela ngenyanga babhadale ikhamphani ye-network abayiberegisako ngenyanga.

Idatha enarheni yeSewula Afrika liyatjhiyatjhiyana liya ngokuthi wena ufuna idatha elinjani ngombana kwawona amadatha la akafani ayahluka.

Idatha nalithengwa bentwana besikolo kufuze lingadluli ikhulu linye ngombana abantwana besikolo bayoyithatha kuphi imali bangaberegi.

Kunedatha yomaliledinini nedatha ye-Wi-Fi.

Ipilo ngaphandle kwedatha akusese ngiyo, kwamina angikghoni yingakho ngihlala nginalo idatha.

Idatha libiza khulu eSewula Afrika ngombana kunomehluko emakhiweni yezokuthintana telecommunications yephaliswano elikhona hlangana neenkhamphani zama-network, azifani neye-Kenya. E-Kenya iphaliswano yehlisa imali kanti eSewula Afrika iphaliswano liyakhuphuka imali nofana liyayikhuphukisa imali.

Mina idatha ngilonga ngokuthi ngisebenzise i-Wi-Fi lokha nangivakatjhele iindawo ezinayo i-Wi-Fi. Okhunye, kungehlisa isikhathi sizokubukela ama-video ngombana ngiyazi bona adla idatha elinengi nofana asebenzisa idatha elinengi, okhunye ngisebenzisa ama-App angasebenzisa idatha elinengi.

Ikhamphani enedatha elibiza ngconywana ngenyanga yikhamphani yakwa-Telkom.

Ukudlala umvumo ku-internet ngikho okudla khulu idatha.

Nami ngibona idatha lokha nawulithenga ngobunengi libiza ngconywana kunalokha nawulithenga kancanikancani.

Zinengi iindlela zokuthenga idatha, abanye balithenga ngebhanga, abanye balithenga ngokufaka i-airtime kumaliledinini kanti abanye balithenga nge-contract babhadale ngenyanga.

Amadatha la ayahluka, kukhona idatha eliphela ngemva kwamalanga alikhomba, kukhona idatha eliphela ngemva kwamalanga amatjhumi amathathu nanye, likhona nedatha elithatha iinyanga ezisithandathu ngaphambi kobana liphele, yingakho ngithi ayahluka, kuya ngokuthi wena uthenge liphi.

Awa, awunamala, i-data kufunjathwako liphela msinya khulu kuneye-router yangendlini.

Umukghwa lo ugawuqeda ngokuthi uthole idatha elingapheliko elibizwa nge-unlimited.

Umukghwa lo ungawulisa ngokuthi uthole nofana uthenge i-router yangendlini.

Iye, ngiyavuma, i-Wi-Fi ilisizo kubafundi ngombana yenza bona kubelula ukuthola irhelebho nokufunda kwabo kuba ngconywana ngombana i-internet iyabasiza ngemibuzo abanayo, beyibararululele nemiraro ebaqalene naye. I-Wi-Fi ithuthukisa ipumelelo yefundo beyibalungiselela nesikhathi sedijithali.